Ukuze kufundiswe imiphakathi enezinkolelo ezicinile zamasiko mayelana nezinzuzo zokuvimbela inzalo, kubalulekile ukusebenzisa izindlela ezihlonipha amasiko ngasikhathi esinye, zinikeza ulwazi olunebile olufanele. Izinxonxo kumele zihlanganise abaholi bomphakathi, abefundisi nabadala abahloniphekile, ukuze kube nokuqonda okukhulu nokwamukela ulwazi olusha, uma labo abathembekayo emphakathini bekwazi ukubona izinzuzo zokuholela umndeni kuzoba lula ukuthi nabanye bakwamukele umqondo. Ngamathuba okuthola futhi ulwazi namasevisi ngendlela efanele.

Ngangingeke ngamkhuthaza ugogo ukuthi ayeke ukuphuza amaphilisi akhe ngoba isifo sikashukela isifo esidinga ukuphathwa kahle, futhi sithathwe ngokwendlela ekahle. Ngingamchazela ukuthi imithi yesintu ingaba usizo ekusizeni umzimba wakhe kodwa ayikwazi ukuthatha indawo yamaphilisi asevele abekwe wudokotela. Ngingamkhuza futhi ukuthi aqhumane nodokotela wakhe ukuze abone ukuthi engabe le mbiza ayithathayo ayizukuphazamisa imithi kadokotela na. Ngamchazela futhi nokuthi ukuthatha imithi yesintu nokuthatha amaphilisi kuyingozi.

Isifo sofuba kuyi-TB siyagulisana kakhulu futhi sishabalala kalula uma ungathola usizo ngeskhathi, kunezinto eziningi eziyingozi ezikhulisa amathuba omuntu ukuthola i-TB futhi kubalulekile ukuthi sicaphele zona ukuze sizivikele. Ukuhlala ezindaweni ezivalelekile neziminyene lapho kune-ventelation embi, kwenza kube lula ukuthi emagciwana e-TB akasakazeke, uma umuntu one-TB ekhwehlela noma ethimula amagciwane ahlala emoyeni futhi abangela ukutheleleka kwabanye.

Umehluko phakathi kwesibhedlele sikahulumeni nezibhedlele ezizimele, izibhedlele zakahulumeni zivamise ukuba nezindleko eziphansi noma zibe mahhala ngoba zixhwasa uhulumeni, ukusho ukuthi abantu abaningi bayakwazi ukuthola usizo lwezempilo ngaphandle kokukhokha imali eningi. Ngalunye uhlangothi izibhedlele ezizimele zivamise ukuba nezinsiza ezithuthukile, izikhathi ezimfishane zokulinda kanye nenkonzo esheshayo, nokho okweleshwa izibhedlela ezizimele kubiza kakhulu futhi hhayi wonke umuntu ongakwazi ukuya khona ukuthola usizo.

Ngingacinisekisa ukuthi amazwe asebenzisana ndawonye ukuthi akwazi ukulwa nalo bhubhane ngendlela ephumelelayo, ngingahlanganisa amazwe ahlukahlukene ukuze ahlanganyele ulwazi lwesayensi, ucwaningo lwezidakamizwa kanye nezincubo zokwelapha ezisebenzayo. Lokhu kungasisiza ekusheshiseni ukutholakala kwemithi kanye nokwebelana ngezindlela zokunciphisa ukushabalala kwegciwane, nokwabiwa okufanele kwemithi yokugoma, imishini yokuvikela njengo-PPE. Lokhu kungasiza kuthi abantu bonke emhlabeni bakwazi ukuthola usizo lwe-COVID-19.

Sanibonani, ngikhathazekile, ngicela ningisize, ingane yami iwe esihlahleni yalimala kabi, ngiyaxolisa kodwa sicela usizo olusheshayo igazi liyaphuma ekhanda futhi ibonakala ishayekile. Ngicela odokotela, ngicela nimbhekeni ngiyesaba ukuthi ingahle ibe nesifo esinzima noma iphuke amathambo, ngiyaphefumula phezulu izwi lami ligcwele ukukhathazeka. Ngicela ningenzele okusemandleni asikwazi ukulinda ngidinga usizo masishane.

Sawubona mnumzane, ngiyahlola izibhedlela nemitholampilo ukuze ngibone izinselelo enibhekane nazo, ikakhulukazi mayelana nokugqwala kweziguli siyabona ukuthi abantu abaningi beza lapha befuna usizo futhi lokhu kungase kuphazamise ikhwalithi yokunakekelwa. Ngingathanda ukwazi, yiziphi izinhlelo zenu zokunciphisa ukugcwala? Ingabe kukhona izindlela zokukhulisa inani labasebenzi bezempilo noma ukuhlela amahora okuvalwa ngendlela encono? Ngaphezu kwalokho, ingabe kukhona izinhlelo zokukhuthaza abantu lana emtholampilo?

Imikhankaso yezempilo yabesilisa ibalulekile kakhulu ekuqwayiseni nasekukhuthazeni ukungenelela kusasenesikhathi ezinkingeni zezempilo ezibathinta njengomdlavuza wama-prostate, izinkinga zenhliziyo kanye nezinkinga zencondo ezifana nokuqindezeleka. Elinye lamaqhinga abalulekile wokusebenzisa izinkundla zokuchumana, imicimbi yomphakathi kanye nezinhlelo zokusakaza ulwazi eziteshini zomsakazo nethelevishini, ukuze kufinyelelwe amadoda amaningi. Amadoda mele azi ukuthi impilo akuyona into yabantu besifazane kuphela ukuthi bayinakekele kodwa nabo kwamele banakekele impilo yabo, ukuze babe nempilo ende nempilo engcono futhi ukuthi baphile isikhathi eside emhlabeni.

Enye yezinselelo ezinkulu kwi-TB indlela amagciwane e-TB angakwazi ukumelana nemithi, drug-resistant TB, lokhu kwenzeka uma abantu bangayithathi imishaguzo yabo ngendlela efanele, bayiyeka ngaphambi kwesikhathi noma bethatha imithi enganele. Ukuze kubhekwane nale nkinga, kubalulekile ukuthi abantu abane-TB balandele umyalo wezokwelapha ngokuqophelela, ukuqinisa izinhlelo zezempilo, ukuthi abantu baye ukuyohlolwa i-TB. Nokukhuthaza ukuhlolwa kusaseneskhathi, kungasiza kakhulu ukuthi abantu bazi ukuthi bayenzeni nokuthi bayilandele kanjani.